Diphoso tse di tlwaelegileng ke go se tlhatlhobe dikoloto tsa gago, go tsenya tshedimosetso e e sa siamang, kgotsa go dira dikopo di le dintsi ka nako e le . Go netefatsa gore kopo e tsamaya sentle, o tshwanetse go tla tsaya tshedimosetso ka boammaaruri, go nna le histori e ntle ya go dumela le go kopa karata e tshwanetseng maemo a gago.

Buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano, go botlhokwa gore o tlhaloganye ditshenyegelo, di komišene le maikarabelo a gago, se se thusa go tila ditlhong le mathata a ditlamorago tsa madi mo nakong e tla.

Ke na le thekiso ka tsaya madi go thusa batho go tlhaloganya dikoloto di mo le dipotso, se se ba thusa go tsaya digital tse di siameng pele ga ba ka dira kopo ya karata ya sekoloto.

Dituelo-tlhokego tse di duelwang fa o dirisa madi a mantsi, di ama madi a motho ka go fokotsa se a setseng le go dira gore a tsene mo dikolong. Go fokotsa ditshenyegelo tseno, motho a ka igapeleletsa go dirisa overdraft file go tlhoka fela rulaganya le tekanyetsokabo boloka madi a a lekaneng mo .

Ditlamorago tse di bosula ka tse di latelang, ebile e ka go tlisa mo dikolong tseo fa o sa laole sentle, kgolagano a ka nna a le ko godimo, bank-a e ka fokotsa kgotsa ya tswala overdraft-e nako e nngwe le nngwe. Tse di monate, e thusa fa o tlhoka madi ka bonako mo maemong a tshoganyetso, ebile ka gona boiketlo jwa gago jwa go tswelela ka ditlhokego tsa gago. Ditlhokego tsa gore le fa madi a sena mo account-ong, o duelela fela fa o dirisa madi a tshwanetseng mo go yone.

Madi a o kgonang go bona o na le tiro o tshelang mo go yone, o duela bokae, histori ya madi, ba tla ela tlhoko gore o duela ka nako kgotsa o na le dintlha tsa go sa duele. Histori e botlhokwa, dintlha tsa ditumalano, ba batla go bona ditumalano tse dingwe di tseo di duelang jaaka koloi, lefelo kgotsa dikarata tse dingwe tsa sekolo ba batla go netefatsa gore o na le ditokomane tse di siameng jaaka ID, mme o petse mo Aforika ka nepo.

Bank-a e batla gore o tshware ka botlhofo jang go duela madi a o senang o ne. Fa o na le dikoloto tse dintsi kana, histori e busula ya go se duela ba ka gana kopo ya gago ka gonne ba bona gore go nale kotsi e kgolo. Fa o sena sekoloto kana o na le histori e e siameng, ba batla go bona gore o nale bokgoni jwa go duela madi a o. E ka tokafadiwa jang, duela dikoloto tsa gago ka nako go fokotsa dikoloto tse o nang le tsone, ba le madi a mo akhaontong netefatsa gore dintlha tsa gago tsa credit di siame.